Ungabheka ibhalansi yakho ngokuthi uye ebhange ubese ufaka ikhadi lakho, ungene kuma-services asebhange ubese uya-check-a ibhalansi yakho encane. Noma usebenzise indlela yesimanje okuwukusebenzisa ifoni yakho ngokuthi usebenzise i-app yebhange olisebenzisayo obese uyangena kwi-app ufake yonke imininingwane yakho, bese uyayi-check-a ibhalansi. Kwamanye ama-app ibhalansi iyazivelela kwi-app qale ungako-check-i.

Ngingavela nohlelo lokuthi uma ngabe ujoyinile umshwalense wempilo, kube ukuthi unako ukuthi ukhethe kokuthi ufuna ukuyithola imali iyisamba noma ufuna ukuyithola kancane kancane emva kwesikhathi esithile. Ngingabe le ndlela ngiyimaketha ngokuthi ngihambe ngiye emisebenzini lapho abantu abasebenza khona njenge zikhungo zemfundo, noma njenge zindawo la ekusebenza khona abasebenzi bakahulumeni. Ngibachazele ngokuhle kokuthi imali ingatholwa ngesikhathi esisodwa ihlukanisiwe, kancane kancane.

Imali ebolekiwe uyayithatha ebese leso samba uyasayinda isivumelwano sokuthi usithathile futhi uzokhokha malini ngesikhathi esingakanani. Kukona konke loku konke kumele kubhalwe phansi, kube nesivumelwano osisayilindile phansi ephepheni. Bese nyanga zonke kube khona imali oyikhiphayo, ukukhokhela lesi kweletu osuke usenzile somuntu siqu sakhe.

Ngokulandelayo, kuyofuneka ukuthi uhambise wonke amaphepha afunekayo ukuze konke kuzohamba kahle. Kuphinde futhi kube ukuthi imali ye-UIF ebibanjwa ngempela, kuphinde futhi kube ukuthi imali le eye-UIF kube ukuthi awusebenzi ngempela.

Kuzodingeka isitifiketi sokurejistwa kwebhizinisi, kuzodingeka ama-ID documents omnikazi webhizinisi, kuzodingeka ama-financial statements ebhizinisi, kuphinde kudingeke i-business address, noma i-proof of residence, noma incwadi yekhansela.

Kufuneka babeke kuqala inketho yokonga.

Ngokuthi basebenzise ubuchwepheshe obuphambili nobesikhathi samanje kuwona lama online banking. ngokuthi bafune imininingwane yabantu ekhethekile neyaziwa ibona kuphela.

Izinhlelo ze-transport kakhulukazi kanye nezinhlelo zakho konke, zazo zonke izinto eziphathelene namaphepha kanye nezinto ezidinga ukuthi ngihambe ngehla ngenyuka.

Eyami i-medical aid ayibizi kakhulu kanti futhi uyakwazi ukufaka amalungu athe xaxa kuyona ngamanani aphansi.

Ukhokha imali encane kwenye, kwenye ukhokhe imali enkulu.

Ngingayisebenzisa leyo mali ukuthi ngiqhubezele iy'fundo zami ezisele enyuvesi, enye ngiyisebenzisele ukuthenga izinto ezishodayo la endlini.

ikhophi ye-ID, ama-payslips ey'nyanga eziyisithupha, i-UI nineteen, nobufakazi bokuthi usebenzisa liphi ibhange ne-registration form egcwalisiwe yaphelela.

I-life insurance ingenza ukuphila kube lula futhi ukwazi nokubhekana nesimo obhekane naso, ngenxa yokuthi kukhona imali ekhava konke, ekhava zonke izidingo zakho.

Izikhathi zokulinda zinomthelela ekuthenini izindleko zomngcwabo. Kukhona ezinye ezisuke zidinga ukuthi zisheshe zifezekiswe noma zilungiseke ngokushesha, ezinye ziyakwazi ukulinda. Ngakho-ke, ngesikhathi ulindile isikhathi eside ingesikhathi izinhlelo zomngcwabo zilimala noma zingenzeki kahle.

Ngangingalindele ukuthi ngizokhokha imali enkulu kangaka kodwa bangichazela kumshwalense ukuthi ngoba ngiyaqala ukuba nemoto. Futhi ne-driver's licence ngisanda kuba nayo ngakho-ke imali engizoyikhokha izothi xaxa. Angizange ngigculiseke-ke ngaleyo mpendulo ngoba noma i-drivers licence ngisanda kuba nayo kodwa ukushayela, kade ngakwazi ukushayela.

Ngesikhathi ngisalindile kungafanele ukuthi ngihambe ngiyofuna imali ebolekisayo ebhange. Engizoyikhokha ngemali engizoyithola uma umshwalense womngcwabo usungikhokhele.

Incwadi yekhansela, usebenzise incwadi yakamasipala, usebenzise ama-bank statements, usebenzise ngisho incwadi yokukhokhela ugesi. Konke loku ungakusebenzisa njengamaphepha ahlukahlukene njengobufakazi bendawo yokuhlala.